Hai nṋe ndi vhona unga tsheo ye oyo mufumakadzi a i dzhia asi tsheo ya vhuḓi, ngauri muṱani munna na mufumakadzi vha dzhia tsheo ya uri vha khou dzhia kho dzhia zwa vhuteamiṱa vha tea u vha vha vho tendelana, zwino u thivhela hezwo ndi vhona unga ri avho munna na mufumakadzi vha tea u dzula fhasi vha amba hu u itela uri vha kone u wana thandululo ya zwine vha kho nyaga.

Uya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona TB hu vhulwadze ngauri ndi vhulwadze vhune ha ḓiswa nga dzi bacteria na uri vhu dovha hafhu ha pfhukela ha dovha hafhu ha vhulaha.

Ndi nga tshuwa nda dovha hafhu nda humbela hoyo wa musidzana uri aye a vhone nurse clinic uri vha muvhudze uri anga isa hani phanḓa, arali zwa bala ndi ḓo ṱanganedza nyimele yo ralo.

Vhathu vha re na vhulwadze ha muhumbulo vha ṱangana na khaedu dzo fhambananaho, fhedzi oyo muthu ndi nga mueletshedza uri a ndi ṱhogomele a dovhe a hafhu a londe na mutakalo wawe, nda dovha nda mueletshedza uri a tende u thusiwa nga vhaṅwe vhathu nahone u tea u dzula na muthu wa shaka ane a ḓo muṱhogomela ngori u tshila ni na u na vhulwadze ha muhumbulo a zwo ngo leluwa, nahone u ṱangana na khaedu dzo fhambananaho dzine u nga si kone u pfhuka u woṱhe.

Maḽeḓere a ya a TB o imela uri tuberculosis zwine nga tshivenḓa ri zwi vhidza uri vhulwadze ha lufhia.

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona huna phambano ya u fara vhalwadze vhukati ha maongelo a muvhuso na private, ndo ri ndi sedza nda vhona uri vhangela ha muvhuso a vha fari vhalwadze vhavho zwavhuḓi ngauri a vha holi nge nge ha pfhi ho ḓa vhalwadze vhangana kana naho havha na u gungula ha vhalwadze a zwiyi thambo, fhedzi kha zwibadela zwa private vha tea u dzulela u fara vhalwadze vhavho zwavhuḓi ngauri ahu vhalwadze vha khou alafhiwa nge vha badela tshelede yavho yo no bva tshikwamani tshavho nauri ahuna uri ayo maṋese a ḓo hola avho vhalwadze vha songo badela.

Ee u ya nga ha muhumbulo hanga ndi vhona zwo tea uri madokotela a tshirema a ḓi wane a kho fha vhathu mishonga ine a yi ngo ṱolwa nga afho rasaintsi, ngauri ra sedza madokotela a tshivenḓa a tenda kha mvelele ha dovha ha vha uri vha vha vho vho gudela heiḽa mishonga ine vha kho nea yone vhalwadze vhavho, ine minwe yayo i vha i miri ine vha i wana thavhani na uri mushonga wa muri ndi u wa vhuṱhogwa nga maanḓa.

Ysha u thoma ndi ḓo gidimela dokotela uri a sedzuluse uri a tho ngo kavhiwa nga hu vhulwadze na, tsha vhuvhili ndi ḓo tea uri ndi si vhe tsini na muthu o no kho lwala ovho vhulwadze ha TBnda dovha nda ita uri hune nda vha hone hu dzule ho kuna, ndavha zwoṱhe zwine nda ḽa zwo kuna, nda dovha hafhu nda ita uri masole a muvhili wanga avhe a na maanḓa.

Hai tshitshavha tshine nda tshila khatsho kana a vhuponi hanga vhathu a vha pfesesi uri muthu a re na vhulwadze ha cancer u vha a khou pfa mini ngauri na vhaḓivhi vha mutakalo a vha ḓi vha ri ṱalutshedza uri ri farisana hani vhathu vha kha vha ndo na vhulwadze ha cancer, ezwi zwi sia zwi kho ita uri vhathu vha vha sa lwali cancer vha no lwala cancer vha haṱuliwe nga avha vhaṅwe vha sa lwali.

Ndi zwa ndeme uri uḓi wane wo tsireledzea, hu u itela uri sa u sa kone u wana malwadze ane oyo muṅwe avha nao kana u si ḓi wane wo no vha na ṅwana, u nga wana malwadze a no nga HIV na AIDS na zwinwe zwa zwitshili zwine oyo muṅwe ane a nga vha a nazwo, zwino u itela uri usa wane hayo malwadze u tea u tsireledzea.

Vhaṅwe vha ḓi amba uri vhuteamiṱa wa ita zwa vhuteamiṱa a u tsha ḓo dovha hafhu wa beba na uri wa ita zwa vhuteamiṱa zwi zwi u ḓisela malwadze o fhambananaho ane a dovha hafhu a vhulaha.

Ri nga ḓi tsireledza nga u ita zwa vhuteamiṱa uri a sa vhifhe muvhilini, ha dovha hafhu a ḓi tsireledza nga u ambara khondomu uri ri sa wane tshitzhili tsha HIV.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri muvhuso u ḓise dzi kiḽiniki dzine dzo randelwa u teamiṱa, ngauri ndo ri ndi tshi sedza nda vhona uri vhana vhaṱuku ndi vhone vhane vha khou vhesa na vhana, mara nda vhona uri arali ha ḓa kiḽiniki dzine dzo randelwa u teamiṱa dzi ḓo vha tsivhudza dza dovha hafhu dza vha tsireledza.

Zwa muthu a tshilaho na vhuholefhali vhathu vha vhuholefhali vha ṱangana na khaedu dzo fhambananaho zwi khou ḓa kha uri u na vhuholefhali ha tshaka ḓe, vhathu vho nonga vha vhuholefhali ha milenzhe a zwanḓa vho no balelwa u tshimbila vha ṱangana na khaedu dzo fhambananaho, vha a balelwa u wana dzi wheelchair dzo u tshimbila ngadzo, ha dovha hafhu ha vha na vhathu vha re na khe vha re na vhuholefhali ha maṱo vha mabufu vhasa vhoni, avha vhathu vha balelwa u waneliwa pfunzo ine yo vha tea sa musi vhuponi ha mahayani zwi tshi konḓa u wa zwikolo zwa vhathu vha mabofu zwi tshi konḓa u wanala.

Uya nga ha kuvhonele kwanga muthu a lenga u dzhia mishonga yawe kana uṅwa mishonga yawe hu tshe na tshifhinga zwi na masiandoitwa, uyo muthu uvha a kho nea uvho vhulwadze vhune ha khou lwalwa hone mannḓa a u kwashekanya muvhili wawe, zwine zwa sia zwi kho ita uri uyu muthu a lwale a ṋaṋe u lwala a dovhe hafhu a vhe na mutakalo u si wavhuḓi zwitshia zwitshia ovho vhulwadze vhu nga mulaha.

Ndi tshi sedza ndi vhona u ṱoḓisisa thuso kha vho maine vha tshirema zwitshi ḓura sa vhunga hu tshi vha na zwithu zwine wa tea u renga u fana na phukha inonga Mbudzi uri u kone u ṱanzwiwa, wa dovha hafhu wa tea u badela vho maine tshelede nnzhi.

Mushumo wa khondomu ndi u thivhela malwadze o fhambananaho, hungavha HIV kana AIDS ha dovha vha na dziṅwe dzi vairasi dzine dza ya nga u fhambana, i dovha hafhu ya shuma u tea muṱa kana miṱa.

Ndi nga mu tsivhudza kana u mu eletshedza uri arali a tshi kho ita zwa vhatukana a ite zwa mi zwa u teamuṱa, hu u itela uri a sa ḓi wane ono vha mme a tshe ṅwana zwa zwa mbo ḓi tshinya vhumatshelo hawe.

Ee u ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona nḓisedzo ya zwiḽiwa nga muvhuso kha zwikolo zwi tshi kho thusa kha u fhaṱa muvhili ya vhana, ngauri muvhuso wo ri ḓisela zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi zwine zwi dovha hafhu zwa fhaṱa mivhili yashu, ya dovha hafhu ya ri ḓisela mitshelo ine i fhata masole a muvhili washu zwine zwa sia mivhili yashu yo takala.

Ee ndi zwa ndeme u pfhumbudza vhathu nga ha vhulwadze ha mutumbu hu itela uri vha ḓivhe uri u sa kona u.

Ee ndi tshi sedza ndi vhona zwo tea uri vhathu vho no shumisa dzi wheelchair vha fhiwe mabunga avho o khetheaho, ngori muthu o no tshimbila nga eṱhe na muthu o no tshimbila nga wheelchair avha fani na avha koni u fana, zwino ndi khwine vhathu vho no tshimbila nga dzi wheelchair vha itelwe mabunga avho ane o to itelwa uri muthu o no shumisa wheelchair a kone u ḓi thusa.

Ṅwana ha lavhelelwa uri a aluwe a aluse mualuwa kana u ṱhogomela mualuwa a eṱhe sa vhunga izwi zwi tshi ḓo thithisa pfhunzo dzawe na zwiṅwe zwa vhutshilo hawe, zwino vhana vha tea u newa thikhedzo nga mashaka a tsini hu u itela uri vha a ḓo kona u alusa uyo mualuwa ha dovha hafhu a wana tshifhinga tsha u ita zwa pfhunzo dzawe.

U ya nga ha nḓivho yanga a thi tu ḓivha tshaka nnzhi fhedzi ndi ḓivha tshaka ya nṋa fhedzi ine yavha max na durex na trust .

Zwiṅwe zwivhangi zwa khombo dzi badani khulwane ndi u ṅwa halwa wa dovha wa reila zwi ita uri uyo mureili a ḽuze ndango ya goloi aye a ite khombo khulu, zwinwe hafhu zwine zwa vhanga khombo ndi u reila musi wo neta u songo awela kana wa fhedza tshifhinga tshilapfu u tshi kho reila u sa aweli.

Ee uya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona vhathu vha tshinnani vha tshi tea u vhudzwa nga ha ndeme zwa vhuteamiṱa ngauri kanzhi musi mufumakadzi a tshi ḓisa zwa vhuteamiṱa vhanna a vha zwipfesesi zwine zwa sia zwi kho ita khuḓano vhukati havho vhathu vhavhili, zwino ndi vhona o khwine ngori vha mutakalo vha eletshedze vhanna nga zwa vhuteamuṱa.

COVID-19i kwama nyendo dza dzitshakatshaka nga nḓila yo fhambananaho ngauri vhathu vha vha vha sa ngo tsha tendeliwa u ya kha maṅwe mashango nga vhanga ya COVID-19, zwine zwo sia kha uri muṅwe na muṅwe a dzule hayani, vhathu vho vha vha si tsha ya na mishumoni ngauri ho vha hu na COVID-19.

Muvhuso u nga tikedza kiḽiniki dza tshitshavha nga u engedza vhaongi, wa dovha hafhu wa ḓisa mishonga yo linganelaho hu tea u itela uri vhathu vha ḓo kona u wana dzilafho.

Zwikolo kana tshitshavha zwo ṱuṱuwedza vhathu uri vha haelwe ngauri vhathu vha vha si tsha tendeliwa u ya tshikoloni arali vha songo haeliwa. Zwino wo vha u khou tea u thoma wa haeliwa u itela uri u ye tshikoloni, zwi ḓi nga na kha tshitshavha vhathu vho ḓiṱuṱuwedzwa uri arali kana u itela uri vha vhe, wa kone u ḓiwana vha khou tshimbila henefha badani vha tea u vha vho thoma vha haelwa.

Ee zwigwada zwa EMS zwi shumiswa, zwi shumiswa zwine zwa zwi ṱoḓa u itela u thusa vhathu vha shishi ngauri vha na dzi goloi dzine vha ḓi gidima lwa shishi hu itela uri muthu a kone u swika kiḽiniki kana sibadela nga tshifhinga. Zwa dovha hafhu nga ngomu hadzo, zwa vha na zwiṅwe zwithu zwine zwa nga thusa kha uri oyo muthu a vhe a khou wana dzilafho henefho nga ngomu goloini.

Vhathu vha vha vha khou shavha u hayeliwa dwadze ḽa mushonga une wa thivhela dwadze ḽa COVID-19 ngauri vho vha vha vha sa ḓivhi uri zwi vha thusisa hani kana masiandoitwa a u wana heyo, a u hayeliwa nga hoyo mushonga.

Tshigwada tsha ambuḽentse tshi tshi swika tshi tea u tsheka uri oyo muthu u kha tshiimo tsha hani, tsha dovha hafhu tsha mu panga dzi drip uri oyo muthu a vhe kha tshiimo tsha khwine, tsha kona u mu isa sibadela lwa shishi u itela uri oyo muthu a ḓo kona u wana thuso.

Zwikolo zwo shuma nga ngauri ndi zwone zwe zwa vha vhagudi kana vhashumithuso musi vhe na tsumbadwadze zwa vha fha maḓuvha a u awela, zwa dovha hafhu zwa vha thusa nga kha u vha isa sibadela nga u ṱavhanya uri vha kone u wana dzilafho dza khwiṋe.

Khaelo ndi dza ndeme ngauri zwi thivhela tshi tshitzhili tsha COVID uri tshi sa dzhene muvhilini wau. Musi wo hayeliwa u a kona u tshimbila wo vhofholowa ngauri u vha u ḓivha zwo ri iwe masole a, masole au a muvhili o khwaṱha ngauri u vha wo hayeliwa. Zwino u vha u khou ḓivha uri hovhu vhulwadze vhu nga si u fare.

Fulo ḽa Movember ḽi thusa vhanna nga kha uri avho vhanna vha ḓo kuvhanganyiwa masheleni a dzilafho hu nga vha uri u vha a kho nyaga dzilafho dza tshivhindi kana mafhafhu.

Hai ndi tshi sedza ndi vhona tshumelo dza vhuendi vhuponi ha mahayani dzi songo eḓana ngauri zwiendedzi vhuponi ha mahayani nga maanḓesa zwiendedzi zwa nnyi na nnyi a zwo ngo tou ḓalesa lune arali wa vha u khou nyagea sibadela u tea u thoma wa ima tshifhinga tshilapfhu wa lindela tshiendedzi tshine tshi a ḓo kona u hwala tsha u isa sibadela.

Ee nṋe ndi tshi sedza ndi vhona vhanna vha na tswikelelo yo eḓenaho kana thikhedzo ngauri ra sedza vhanna vhanzhi vha tshi ya rehab vha vhuya vho wana thuso, hafhu vha dovha vha vha vho gudiswa mishumo ine vha nga shuma yone, hu itela uri vha kone u ḓiṱhogomelo.

Ee vhashumi vha ambuḽentse vha tea u ḓilugisela zwavhuḓi na u gudiswa musi vha tshi swika ngauri vha tea u ḓivha uri oyo mulwadze ane vha khou ya khaye u na thaidzo ya mini nahone vha nga mu thusa hani uri a vhe khwine.

Ee tshiṅwe tshifhinga ambuḽentse dzi a lenga ngauri dzo konḓelwa u wana fhethu kana mulwadze u khou dzula fhethu hune goloi a i swiki. Izwi zwi nga sia mulwadze a khou ri sia kana vhulwadze hawe vhu kho ṋaṋa ngauri ha ngo wana thuso nga tshifhinga.

Ndi zwa ndeme u vha na ṅwedzi wo khetheaho wa dovha hafhu wa ṋekedzwaho kha mutakalo wa vhanna ngauri vhanna vha tea u ḓivha mutakalo wavho, vha tea u ḓivha hafhu uri uri vha dzule vho takala vha tea u tshilisa hani.

Ndi fanela u sedza kha uri, uri avho vhanna vha dzule vha na mutakalo vha tea u tshilisa hani, vhunga vha khou ṱutshela kule kha zwikambi na zwidzidzivhzadzi u itela uri mitakalo yavho i ḓo dzula i yavhuḓi. Ha dovha hafhu ha vha khou ita nyonyoloso uri vha dzule vho takala.

Zwikimu zwa hune zwiḽiwa zwi nga khwinisa, zwi nga khwinisiwa nga kha u engedza zwiḽiwa ngauri vhuponi hashu zwiḽiwa zwi a ṱahelwla kana ri na ṱhahelelo ya zwiḽiwa. A si vhathu vhoṱhe vhane vha wana zwiḽiwa, zwino ndi tshi sedza ndi vhona uri zwi nga khwinisiwa dzhiwa nga kha musi ho engedzwa zwiḽiwa ngauralo vhathu vhanzhi vha ḓo kona u wana zwiḽiwa.

Tshitshavha tshi vhona zwithu zwo fhambananaho nahone u ya nga muhumbulo wanga, ndi vhona uri tshitshavhani tshiṅwe na tshiṅwe hu tea u vha na senthara ine ya tikedza vhanna ya dovha hafhu ya vha dededza kana u vha eletshedza nga ha mutakalo.

U shaya vhashumi kha dzi kiliniki zwi ita uri vhunzhi ha vhalwadze vha sa wane thuso, zwa dovha zwa ita uri eyo kiḽiniki i sa takaleliwe nga vhathu ngauri a i na tshumelo. Izwo zwi nga sia vhalwadze vha kho ṋaṋa u lwala, vhaṅwe vha dovha hafhu vha sia ngauri a vha khou wana thuso hu tshe na tshifhinga.

Hai a thi vhoni vhathu vha no vha re na vhuholefhali vha na tswikelelo yo linganelaho kha mulayo na matshilisano ngauri a si zwoṱhe zwine vhathu vha re na vhuholefhali vha zwi swikelela u fana na vhathu vha si na vhuholefhali na uri a si mishumo yoṱhe ine vhaholefhali vha nga ita.

Zwi ṱuṱuwedza kha uri muthu u vha a munnaḓe ngauri ndi tshi zwi sedza, u fumbisiwa ha vhanna ha zwa mishonga zwi ita uri oyo munna a vhe na tshirunzi, a dovhe hafhu a vhe na mutakalo wavhuḓi.

Ndi tshi sedza ndi vhona uri vhanna vhanzhi a vha zwi ḓivhi uri vha nga sedzulusa mutakalo wavho nga ṅwedzi wa vhanna. Zwino u itela uri u vha tutuwedze, u tea u vha ḓivhadza wa dovha hafhu wa ita khunguwedzelo ya uri vhanna kha vha tsedzuluse mutakalo yavho saizwi hu ṅwedzi wa mutakalo wa vhanna.

U ya nga muhumbulo wanga ndi vhona ungari zwi ita uri hu vhe na u ṱhogomelwa nga u ṱavhanya. Ngauri zwi ḓo ita uri vhalwadze zwi ḓo ita uri vhashumi vha shume vho ḓi funga. Nahone vha tshi khou ḓivha zwori vho vhetshelwa tshifhinga.

Vhuponi ha hashu zwo leluwa uri vhathu vha re na HIV vha ye vha dzhie dzilafho ḽa ARV kiḽiniki. Ngauri kiḽiniki ya vhuponi ha hashu ndi tsini ha dovha ha uri vha ya shuma na uri mishonga ya ARV i ya wanala.

Ndi vhona unga arali mishonga ya ṱavhanya u fhela, vhathu vha do ḓalesa sibadela ngauri dzi kiḽiniki hu ḓo vha hu si na mishonga. Nahone vha ḓo vha ḓo kavhesiwa nga madwadze ngauri vha ḓo vha vha sa khou wana mishonga.

Thaidzo khulwane ndi ya uri vhathu vha ḓo tea u tou tshimbila kana vha a ṋamela tshiendedzi uri vha ye kha iṅwe kiḽiniki ya ḽiṅwe shango. Ha dovha ha vha na thaidzo kha vhathu vha vhaaluwa uri vha ḓo tea u tshimbila lwendo lulapfhu. U itela uri vha swike kha kiḽiniki ya kha ḽiṅwe shango.

Kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme, vhathu vha ḓo balelwa u wana dzilafho dzavho nga tshifhinga zwine zwa sia zwi kho ita uri vhulwadze vhu ṋaṋe.

Tshimbi arali mbekanyamushumo ya zwa mutakalo ya thoma vhuponi hashu, tshine ra nga themba uri vha thoma u sedza khatsho ndi phetsha dwadze ḽa HIV and AIDS. Vhadededze vhathu nga honovho vhulwadze vha dovhe hafhu vha vha ṱuṱuwedze uri vha ḽese mitshelo nahone vha dzhie mishonga yavho nga tshifhinga.

Tshine tsha ndeme tshine tsha ra fanela sedza ndi mutakalo wa vhathu na dwadze ḽa HIV and AIDS, hu itela uri vhathu vha ḓo kona u ḓiṱhogomela.

Nyeletshedzo ya vhuḓi ine ndanga muṋea yone ndi ya uri u tea u ḓi fara zwavhuḓi a dziiṱhogomela hu itela uri u ḓo dzula a na mutakalo wavhuḓi.

Zwiṅwe zwine zwa mu ita uri a konḓelwe u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe. Ndi ya uri vhunzhi ha mishonga a i to ita uri vhulwadze hovho vhu ṋambe ho ṱuwa lwa tshoṱhe.

Ndi nga katela mimbete, na uri vhaongi vha vhe hone musi hafho vhathu vho vhalaho vhatshi swika sibadela na uri vhatshi swika vha wane mimbete i hone i sa kho shotha.

Vha tea u eletshedza vhathu nga u ṱhogomela mutakalo wavho. Uri vha tea u ḓi fara zwavhuḓi vha ḽesa mitshelo vhatshi nwesa maḓi vha dovha hafhu vha tshiḽa vhaḽa zwiḽiwa zwa pfushi zwi si na zwitzhili.

Zwine ndanga zwi vhea phanḓa ndi uri hu tea u vha na tshiendedzi tshine tsha ḓo endedza vhathu tsha vhaisa kiḽiniki ya tsini kana sibadela. Kha hetsho tshiendedzi hu tea u vha na zwishumiswa zwine zwa ḓo vha zwi khou thusa muthu musi a tshi khou isiwa kiḽiniki kana sibadela.

Oyo muthu ndi nga mu livhuwa nga u to mu itela vhuṱambo ovho vhuṱambo vhune ha ḓo vha hu khou to livhuwa ene muthu. Ngauri u khou ri ṱhogomela kana u khou ri thusa nga zwa mutakalo vhuponi ha mahayani.

Ngeletshedzo ine nda nga vha nayo ndi uri ri humbela uri zwishumiswa zwi vhe hone nahone zwi ḓale zwine zwa nga kona u thusa vhalwadze. Kha nyimele ya shishi na uri vha dovhe hafhu vha kone u swika sibadela lwa shishi.

Nyeletshedzo ine nda nga muṋea yone ndi ya uri u tea u zwi ḓivha uri u kho yo shuma na vhathu vha vhaaluwa. Zwino u tea u vha ṱhogomela a sa vha fhelele mbilu.

Tshine nda nga muvhudza tshone ndi tsha uri mutakalo wa vhathu ndi wa ndeme. Zwino u tea u vha tsivhudza nga ha mutakalo a dovhe hafhu a ita uri mishonga i hone kiḽiniki. U itela uri vhathu vha ḓo kona u alafhiwa malwadze avho.

U ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona ungari ndi khwiṋe u wana goloi ine i nga i sa muthu sibadela. Ngauri vhuponi ha hashu ambuḽentse i ya konḓa u wanala zwi dzhia tshifhinga uri ambuḽentse i swike.

Vhuponi hashu kiḽiniki a i fhelelwi nga muḓagasi ngauri hu na genereitha ha dovha hafhu ha vha na mathannga ane a fara maḓi.

Uyo muthu u ḓo tea uri a endedziwe a isiwe zwibadela zwi re zwa vha na mutakalo wa muhumbulo hu itela uri u ḓo kona u wana thuso.

Oyo muthu u ḓo isiwa kha sibadela tsha tsinisa. Ha dovha ha kwamiwa mashaka awe u itela uri vha ḓo kona u ḓivhadziwa zwoiteaho kana khombo yea a ṱanganana nayo.

Insulin i timba i tamba tshipiḓa tshihulwane vhukuma kha vhulwadze ha swigiri. Ngauri i tsitsa tshikalo tsha swigiri muvhilini wa muthu.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri vhalwadze vha ye vha fole miduba ngauri . Vhalwadze vhanzhi a vha vhulwadze havho a vhu vha tendeliwi u dzula tshifhinga tshilapfhu kana u ima tshifhinga tshilapfu. Zwine zwa nga sia vha tshi khou wa kana zwine zwa ita uri vhulwadze havho vhuṋaṋe.

Ḽi amba zwithu zwinzhi muṱani, ḽi amba uri vhathu vha tshi dzulela u ḓiṱhogomela hu itela uri vhavhe na mutakalo. Ḽa dovha hafhu ḽa sumbedzise uri mutakalo ndi wandeme mutsho vhutshiloni ha muthu.

Ndi vhona u nga ri ṋetshedzo ya mishonga ndi yavhuḓi ngauri mishonga yahone ndi mahala u i wana mahala.

Lutendo lwa sialala lu ṱuṱuwedza tsheo ya uya kiḽiniki ya musalauno ngauri huna vhathu vhane vha ya tenda kha zwa dzikiḽiniki. Havha na vhathu vhane vha ya tenda kha zwa kha zwa sialala u fhodziwa nga sialala. Zwino zwi ita uri avho vhathu vha no tenda kha zwa dzikiḽiniki vha ye kiḽiniki vho no tenda u fhodziwa nga sialala vha ḓo ya sialala.

Ee, nṋe ndi vhona ayo magavhelo a tshi thusa vhathu vhukuma ngori. A thusa vhathu kha u renga zwiḽiwa kha u renga zwiambaro na u renga zwiṅwe zwithu zwine zwi ita uri vha kone u ḓi ṱhogomela kha sia ḽa mutakalo.

Mililo ya ine yavha khombo i vha yo vhangiwa nga u sia tshiṱofu wo tshi funga. Kana wa sia iron wo i funga kana hafhu u eḓela musi wo funga wa u eḓela wa sia wo funga khanḓela, ndi zwone zwine zwi nga vhanga mulilo.

U ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona u nga ri ndi zwiṅwevho ngauri muvhuso uvha u kho thusa nga hune unga kona, zwivha zwo to sala kha vhathu uri vha khou ḓi ṱhogomelisa hani.

U ya nga ha muhumbulo wanga, a thi ḓivhi vho mushonga une wa ṋetshedzwa muthu a re na vhulwadze uvhu.

Oyo muthu u tea u dzulela u ḓiṱhogomela ha tei u humbulesa u tea u dovha hafhu a vhea mutakalo wawe phanḓa. U tea u amba na vhathu u itela uri a kone u humbula zwa khwine.